Ke hopola queue marshal ya Senekal, Matwabeng. E hlwekile, ebile e tshwara bapalami hantle. Mopalami ha fihla, o bontshwa sebaka moo a patallang, tsela ya moo a yang teng. Ha tloha moo, o kena ka koloing kapa ka taxing. Tsa hore thoto ya hae e tlo ke pakelwa ke mang, ha tlameha ho tshwenyeha ka seo hobane hona le batho bao e leng hore ba di etsa ba theohetseng, ba etsang mosebetsi oo. Mme le batho ba etsang mosebetsi oo ba tshwarwa hantle, ke bakganni.

Ke kopa tshwarelo haholo ha di-parcel tsa hao di soka di fihla ho wena. Lebaka le etsang hore di-parcel tsa hao di seke tsa fihla ka nako ho wena, ke hobane di tlohile ka mora nako. Mme ka seo, ke re ke kopa tshwarelo haholo, ebile ke phoso e leng hore e ke ke ya hlola e etsahala.